Ku tlanga khadi, ku jampa hi ntambu swi olove swinene ende i xilo lexi i nga xi endlaka nkarhi wun'wani na wun'wani hambi i ri mutini wa wena i nga kota ku swiendla hambi i ri kwini na kwini laha ku nga na ndhawu yi kulukumba yitsongo nyana ha yi kulu swinene ku u kota ku tlula tlula eka yona.

Ni nga n'wi vutisa ku i sungule rini ku tlanga bolo ene hikokwalaho ka yini a sungule ku tlanga bolo and i ncini lexi xi nga n'wi susa a hansi ku ta ta fikelela laha nga kona advise leyi a nga yi nyikaku vanhu lava va lavaku ku ti vona va fike lomu yena a nga kona incini swilo leswi vanhu van'wanyana lava lavaku ti vona lomu yena a nga kona va nga swi tshikaku kumbe va fanekelaka swiendla ku kota ku humelela evu tlangeni bya bolo.

Mitlangu yi na nkoka leyikulu hikwalaho ka ku yi pfuna ku dyondzisa ku tirhelana na vunyingi, ku hluvukisa, ku tiva nkarhi ku kucetela ku hlayisa nhluvuko ku pfuna ku hluvukisa munhu ku pfuna ku kuma swikombiso swa nhluvuko na ku hlanganisa ntivo wa xintu na vurhangeri.

Bolo ya milenge yi kahle for vana va vafana netball yi kahle for vana va vanhwanyani volley bolo yi kahle for vana hinkwavo exikolweni.

Swi aka ndyangu na ku hluvukisa ntivo na swikili bya munhu un'wana kumbe wa kwalaya mutini na ku hlanganisa vuxaka.

A ni se tshama ni yi vona kambe ni ehleketa ku ku va yi ri kona swi nga va kahle ngopfu hikokwalaho ka ku swi ta pfuna ku vutiolori bya vanhu va ndhawu yaleyo na ku kula ka ka munhu ku humelela ka munhu ka kumbexana ni ku ka bolo ya milenge swi nga sungula kwalano swo swikahle ngopfu.

Mina a ni munhu wo landzelela bolo kambe ni nga ku Mamelodi Sundowns ni yi vona yi antswa hikokwalaho ka ku mikarhi yo tala loko yi tlanga ya wina.

Ni nga n'wi ni nga n'wi hlamusela hi ntlangu wun'wana na wun'wana lowu nga ta n'wi endla a famba famba kumbe a tsutsuma tsutsuma se ni nga ku bolo ya milenge ya va yi nga n'wi endla ku a tsutsuma kumbe volley bolo yi nga n'wi endla ku a famba famba a nga yimi ndhawu yin'we.

Ni nga va hlamusela leswaku va zamile laha va nga zama kona naswona ku va hi nga winangi a swi vuli ku hi nga ka hi nga wini eka nkarhi lowu taka kambe swi lava nkarhi lowu taka hi tlanga hi tiyisisiwile swinene hi tlanga hi xipano hi tlanga hi ku twisisana hi tiyisa ku hi ta kota ku wina.

Mina ni vona hi nga ri va na ntirhisano na ku twisisana loko va ri karhi va tlanga na vurhangeri bya vona byi kongomile swinene.

Mina ni vona hi nga ri yi nga antswisa ntshikelelo hikokwalaho ka ku loko u ri karhi u tlanga miehleketo ya wena yi ta va yi langutane na swilo leswi ingaku xiendleni se i nge vi na nkarhi wa ku hleketa hi swilo swin'wanyana kumbe ku hleketa hi swilo swo tala.

Va nga va hlohlotela hikuva hakela tindhawu to tlangela eka tona va va kombisa na ku yi tlangiwa njhani.

Ku hluvukisa ka swakudya, ku hluvukisa ka miri mimpfuno ya mianakanyo na ku hluvukisa ka vutihlamuleri.

Ni nga va hlamusela leswaku yi pfuna ku hluvukisa miri na ku pfuna mitlangu yi pfuna ku hluvukisa miehleketo miehleketo mitlangu yi dyondzisa ku tirhela fana ni swiphiqo na kona mitlangu yi pfuna ku hlanganisa na ntlango.

I vana swi dyondzisa teamwork swi dyondzisa ku tlanga tivavuri na van'wani vana swi dyondzisa ku tiva nkarhi na mitlangu yin'wani na ku hlanganisa ka tisayense.

Vana va sweswi n'wani mitlangu yo tala leyi va yi tlangaka va yi tlanga etifonini, mina ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka efonini i ntlangu wa Ludo naswona ntlangu wa Ludo a wu na milawu.

Loko mfumo wo byala mali mali yi fake ya aka tindhawu leti ti va nga ta tlangela eka tona ene ntlangu lowu ni vonaka wu ri na nkoka swinene ku wu nga wu nga rhangiwa hi wona ku tlangiwa i nkoka wa bolo ya milenge.

Bolo ya mavoko hikokwalaho ka ku i ntlangu lowu ka wu nga talangiki ngopfu eAfrika-Dzonga.

Ku sungula hi ku n'wi tivisa nkoka wa ntlangu wolowo ku n'wi kombisa ku tlanga hi ku chavisa ku n'wi pfuna ku kuma ku n'wi pfuna ku kota ku wina hambi ku ri ku hambi a nga winangi ngopfu ku n'wi tshineta hi ku vona moya lowunene ku ku engetelela ku n'wi hlohlotela.

Yi hlohlotelo hikokwalaho ka ku loko vanhu va hlanganile un'wana na un'wana i na ndhavuko wa yena so ka nkarhi wolowo i ta kota ku vona ndhavuko wa vona wa van'wani vanhu i dyondza eka wona na vona va kota ku vona ndhavuko wa wena va dyondza eka wona.

Ku na TikTok Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava ku fana na swiyimo swa ikhonomi mfumo wa tipolotiki ku hundzuka ka tibanga ku cinca ka maxelo na ku ya emahlweni ka thekinoloji swi na mhaka yo tala ku khumba nhluvukiso wa vantshwa na ku nghenelela ka mitlangu eka muganga ya Afrika-Dzonga.

Mfumo wa ntwanano ikhonomi na ntirho maxelo na mfumo wa vutshami ku kuma mafumelo lama antswaka ku lahlekeriwa ka swa ndhavuko ku kula xipano ku tisa mali na thekinoloji ku pfuxeta nhluvukiso.

A nga navetisa emakhiweni ya nhluvukiso wa miri na vutomi emakhiweni ya dyondzo na vatirhi emakhiweni ya ntwanano na vaaki eka digital platforms na ku tirhisa swikombiso swa nhlangano.

Nhluvukiso wa vantshwa hi ku tirhisa mitlangu ya le misaveni wu ni nkoka hikokwalaho ka ku wu pfuna eka dyondzo na thekinoloji ku pfuna eka ntirho na ikhonomi ku hluvukisa mbilu na mfumo wa ntwanano ku hlanganisa Afrika na misava.

Mitlangu ya pfuna vana va xikolo ku va va lava ku vulavula hi ku titshemba eka vana va xikolo mitlangu ya le misaveni yi nga va pfuna ku hluvukisa ku vulavula hi ku titshemba na ku tiyisela mitlangu ya vona hi ndlela leyi la hi ndlela leyiwani ku pfuna vana ku hlanganisa na van'wani va tiko rintshwa ku tirhisa thekinoloji ku hluvukisa mitlangu ya ku vulavula ku pfuna vana ku va lava ku ti hlamula ku endla leswaku vana va tiva leswaku ku chavi i nchumu wo tlakuka.

Suzan a nga hluvukisa bindzu ra yena na ku kurisa nhlayo ya vaxavi hi ku tirhisa social social media ku hlanganisa na vaxavi ku pfuna eka minkhuvo na swikolo ku endla loyalty program ku tirhisa branding yo hluvukisiwa ku tirhisa local influencers na vumbhoni.

Yi nga pfuna eka nhluvukiso wa mbilu na vutomi ku pfuna eka dyondzo na ntirho ku hluvukisa mitlangu ya vaaki ku pfuna eka nhluvukiso wa vutshila na vukhongeri ku pfuna eka ku kula ka ikhonomi.

Ku pfuna eka ikhonomi na ntirho ku hluvukisa thekinoloji na mafumelo ku pfuna eka branding ya tiko.

Ku dyondza swikili swa misava ku pfuna eka nhluvukiso na mianakanyo ku pfula mitlangu ya dyondzo na ntirho ku lwisana na swiphiqo swa le kaya.

Ku hlangana ka vanhu vo hambanahambana eka mitlangu, swi hoxa xandla swinene eka ku kurisa vuxaka ni ikhonomi, hi ku aka vuxaka exikarhi ka vanhu, ku kurisa ikhonomi, ku va na kurhula.

Mitlangu yin'wana leyi nga ta tisa ku ku cinca exikarhini ka vantshwa hinkwavo, i mitlangu ya magidi. Mitlangu ya ntlangu wa ntlawa, mitlangu ya vutlhari, mitlangu ya digital, mitlangu ya ndhavuko.

Mina ni nge pfumeli ku i ntiyiso, ni ta ku a hi ntiyiso hikokwalaho ka ku hambi vanhu va nga dakwangi, kumbe munhu loyi o ka a nga n'wiku byala wa wa yi seketela bolo.

Loko ndzi ehleketa ku joyina club hikwalaho ka swiendlakalo swa mina swo hungasa, ndzi nga tshemba ku hlangana na vanhu lava rhandzaku swilo leswi fanaka, vanhu lava pfunaka van'wani, vanhu lava endlaka vutomi byi tsakisa, vanhu lava rhandzaku ku dyondzisa ni ku ni ku dyondzisa van'wani ku dyondza ni ku dyondzisa van'wana, vanhu lava nga na xichavo.

Ndzi tsakela minkarhi yo rhula ya vuhungasi bya munhu hi yexe, hi ku yi ndzi pfuna ku ku humesa miehleketo, yi ndzi hungasa hi ku helela, yi ndzi pfuna ku tiva leswi ndzi swi rhandzaka yi aka vumunhu.

Ina swivandla swa inthanete a swi hlayisekangi hi ku helela, ngopfungopfu eka vana. Magoza lawa ndzi nga ma tekaka ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina a tshama a hlayisekile, i ku i ku dyondzisa n'wana hi ku tirhisa inthanete hi vukhongeri ku tirhisa software yo hlayisa vana, ku va ni nguva yo vulavula hi leswi endlekaka eka inthanete. Ku ku nghenelela eka swilo leswi n'wana a swi endlaka, ku kombisa xikombiso lexinene, ku dyondza ndzi tlhela ndzi tshama ndzi pfuxetiwile.

Ku ti endla xikongomelo, ku ti endlela ndhavuko wo ti endlela ntirho, ku tirhisa ku dyondza eka swihoxo, ku ku tirhisana tanihi ntlawa, ku va ni miehleketo yo tiyisela, ku tshama va hlayisekile hi miri, ku yingisa murhumiwa.

Mina ni nga endla research ya course yo karhi leyi ni nga ta va ni ri karhi ni yi dyondza eka nkarhi wolowo. Ni nga nghenelela, ni nga rejistara exikolweni ku va ni ya nghena eka course eka nkarhi wolowo. Kumbe ni endla research hi swilo leswi no ka ni nga swi twisiseki evuton'wini.